Mhlobo wam, ukuba uthe waphumelela kwesi sicelo sakho sekhadi letyala ebhankini uze wenze oku kulandelayo ngoba kubalulekile. Uze uhlawule ngexesha, uzame ukongeza imali encinci ngaphezulu kunaleyo ungummiselo wenyanga. Uze wenze uqingqomali unamathele kulo ujonge ingxelo yakho yekhadi letyala rhoqo ngenyanga. Uze ube nomkhwa omhle wokuchitha imali kwaye ugcine umlinganiselo ophantsi wokusetyenziswa kwetyala. Loo nto ke mhlobo wam iya kukunceda kakhulu nakwezinye iindawo onokuthi ufake kuzo izicelo zamatyala, iindawo ezifana nokuthenga imoto kwaye nokuthenga indlu ngoba ziza kubona impathontle oyenzayo kwikhadi lakho letyala lebhanki.

Izizathu ezibangela abantu badinge ikhadi lekhredithi kungokuba ngamanye amaxesha kunyanzelekile ukuba ube nazo izinto ozithengayo ube ngelo xesha ungakwazi ukufikelela kuzo ngenxa yokunqongophala kwemali. Ngamanye amaxesha unayo imali kodwa ayifikeleli ncam kule nto uyidingayo, sisizathu ke eso esibangela ukuba abantu balidinge ikhadi lekhredithi. Abanye balidingela ukuba baqale kancinci ukwakha ubuhlobo nokuthembeka kokwenza amatyala, kwenzela ukuba xa umntu efuna ukuthatha izinto ezinkulu abe enayo indawo azakhele yona ukwathembeka kwezamatyala eMzantsi Afrika.

Andiziva mnandi tu ke ngoku. Kaloku besendinoluhlu lwezinto endicwangcisileyo ukuba ndiza kuzithenga kodwa ngoku ndife namthanyana, intliziyo yam ibuhlungu ngenxa yenqanaba lam letyala eliphantsi kakhulu. Kodwa andizukuphela mandla ndizawucela usobhanki lo undincedayo andincede andixelele ndingenza njani ukunyusa inqanaba lam ukuze xa ndiphinda ndifaka isicelo ndiphumelele.

Izinto eziza kudingeka ndiziphathe ukuze ndikwazi ukuvula iakhawunti yebhanki eMzantsi Afrika zezi zilandelayo, isazisi sam saseMzantsi Afrika esiluhlaza okanye i-ID yekhadi ekubizwa ngokuba si-smart ID. Kuya kufuneka kwakhona ndibonise ubungqina bendawo yokuhlala ngokungenisa ibhili esetyenziswayo eyamanzi, eyombane okanye iireyithi kunye neerhafu ezingekho ngaphezulu kweenyanga ezintathu. Okanye ndibonise ikopi yesivumelwano sokuqeshisa okanye iphepha endilifumana kuceba wokuhlala kumasipala wethu.

Ukusebenzisa ikhadi ledebhithi linceda ngokuba yindlela efanelekileyo yokuhlawula iindleko zemihla ngemihla ngaphandle kokuphatha imali nokuba uthenga kwi-intanethi, uhlawula amatyala okanye ukhupha imali. Usebenzisa ikhadi ledebhithi kwenza uthengiselwano lube lula kwaye ikunceda ukuba ulawule imali ngobulumko kuba unokuchitha kuphela kwimali ekhoyo.

Ewe, kulungile ukuvelisa ubungqina bedilesi xa umntu efuna ukuvula iakhawunti yebhanki ngoba kaloku ibhanki kufuneka iqinisekisile ukuba inene lo mntu uthi unguye unguye. Iinkcukacha ke ozigcwalise kumaphepha asebhanki okuvulelwa ikhadi kufuneka zifane nqwa neenkcukacha zeedilesi yakho ezi zikubungqina bedilesi, nto leyo yenza ukuba ibhanki ingqinisise ngokunene ukuba inene ungulo mntu uthi unguye. Amagama akho la akubungqina bedilesi yakho kufuneka angqinisisane kunye namakhadi la akwisazisi sakho soMzantsi Afrika.

Xa i-ATM ingavele iginye ikhadi lam ledebhithi ndingeva kabuhlungu kakhulu ngokuba kaloku ndiza kube ndicinga imali yam ukuba ndiza kuyifumana kanjani. Ngoba kaloku bunintsi ubuqhophololo obenziwayo ngamasela kum azama ukuba imali yethu ngokungenalusini kwaye le mitshini ngoku iyaxhalabisa ngokuba kaloku amasela ayayithiya, uvalo lwam lungabethela ukuma lungongoze ngamandla.